Mntomdala, ndiza kucacisela kaloku i-video call yenziwa njani. Okokuqala kaloku, phaa kuWhatsApp wakho xa ungenile kulo mntu ufuna umfowunela, xa ungenile kuyo eli hlobo uqhele umbhalela ngalo, uzuqaphele kaloku phayana phezulu ikhona into evelileyo phayana engathi yimfonomfono, kube khona nenye phayana engathi isabukhamera. Uye ucofe kule ingathi yikhamera ke ukuze ikwenzele i-video call. Yenziwa njalo ke, mntomdala.

IWi-Fi endakhe mna ndafikelela kuyo yasimahla ingxaki endandinayo yayiyinto yokuba inesantya esicothayo kakhulu. Andiyazi ke noba yayisindwa kuba abantu abanintsi bethe nca kuyo, mhlawumbi yabangelwa yiloo nto. Kodwa ke ndinalo nexhala lokungakhuseleki, ndinalo. Okanye ezinye iiWi-Fi uyakwazi uthi ume kwindawo ethile ingasebenzi, funeke uzame uzame uzame usondela, nawe ke uzame kodwa ke ekugqibeleni kungade kulunge, ibe ngathi ikude le Wi-Fi kuwe.

Qaphela kaloku, mntomdala, kulo mstrimisho kubakho iinkqubo ezithile, iinkqubo ezikhohlakeleyo, iinkqubo ebekumele uba abanye abantu abaziboni ngamehlo abo. Ndizawuthi yingxaki ekhoyo ke leyo. Kodwa ke zikhona iinkqubo ezibalungeleyo abantwana nabantu abadala bakwazi uzibukela kakuhle, kodwa ke ziba khona nezichaphazelayo ngendlela embi ebantwini nasebantwaneni.

Xa kuthethwa ngedatha ixesha elinintsi ndiye ndikhululeke kaloku kuba ndizazi kaloku mna ndibe ndizilungiselele, ndizithengele idatha kunangangoko kwazele inyanga ndiyiqhube kakuhle ndingasokoli idatha. Kuye kwenzeke oko ke kum.

Izinto ezinobungozi kaloku kwizimatifowuni, njena bantwana benezi zinto kuthiwa yi-social media, ooFacebook nooWhatsApp, umntana uyakwazi kaloku adibane nomntu phayana. Umntana aqhathwe ngumntu, aqhathwe ngemali, athenjiswe izulu nomhlaba, kuthiwe mabadibane endaweni ethile. Zizinto ke ezinobungozi ke ezo kwaye kukho nento kuthiwa zizikem, umntana askemwe kusetyenziswa ezi mfonomfono. Ndingathi ke zizo izinto ezinokuba yingozi ebantwaneni. Kwaye nezi zinto zibukelwayo zolwabelwano lwesondo, abantwana bayakwazi ukuzibona kwezi mfonomfono zabo, kodwa ke ayikho rayithi tu loo nto.

Ngamagwala kaloku ango kum, ngamagwala qha qwaba. Xa umntu kaloku efuna uzifihla ngaphaa kwemfonomfono engakwazi into uyenza ngobuqu bakhe ayenze ngqo, ligwala elo, ligwala.

Iinkcukhacha zabantu ezibalulekileyo kakhulu bekumele uba kaloku zezona zigadiweyo. Mazifakwe kwindawo ethile zona zodwa kaloku kwazele noba kwenzeka ntoni na, sibe siyazi ukuba xa kukhuselwa zona kukhuselwa phi na zingabe zisendaweni yonke..Ngoba ke xa kunjalo ezinye iindawo ezithile, umntu angazifumana.

Andivumi tu. Ulwazi lokwenza imali kwiindawo zonxibelelwano zangoku alifikeleleki kumntu wonke tu tu tu tu tu. Iimeko zabantu azifani kaloku, abantu bohlukile. Zikhona izinto ezilula kwabanye abantu, zibe nzima abanye abantu.

Ndicinga ingangumbono omhle kakhulu lowo. Kaloku qaphela xa userenkini eziteksini uye ufole ixesha elide phayana ulinde iteksi yakho igcwale. Xa ikhona ke iWi-Fi, loo nto ingakunceda uhambise ixesha ungacingi kakhulu ukuba usezakhe uhlale erenkini, ulinde ugcwale. Kwaye ke le Wi-Fi ingakunceda nawe ukuba bakhona abantu ongakwaziyo ube ubafowunela ngalaa mzuzu ubungekho kwiWi-Fi, ukwazi ubatshekisha ngalo mzuzu useziteksini.